Ke tla bapisa bophelo ba lekeisheneng le ba toronkong, ka di tshebediso sa sebaka le tikoloho. Lekeisheneng, bophelo ba lekeisheneng bona le kgotso. Le ho phela ho nang le boiphihlelo ya tlhaho. Ba phela haufi le batho. Ho na le seriti sa letsatsi, le dinako tse ngata tsa ho sebetsa ka matsoho. Le hoba le mekgwa e bonolo ya ho phela. Empa toropong ho na le maemo a ho potlaka ka pele le boiketlo. Ho na le, ho bonahala ha mekgatlo ya kgwebo, ho lebisa ho hloka maikutlo a ho lemoha. Toropong, ho na le ho bolokeha. Empa lekeisheneng ha wa bolokeha ka ha dikotsi tse ngata di hlaha lekeisheneng e seng toropong.

Mekga e tjhintjhile matsatsing a kajeno. Mme ntho tse neng di etswa pele pele ha di sa etsahala hona jwale. Ka ha pele pele bana, banna le basadi bane ba tlametse ke hore monna a ye lapeng la bo ngwananyana, ho lo kopa ngwanana ebe a ntshe mahadi. Pele a ka bonwa seterateng pele. Empa hona jwale di pakeng tsa mo ba ratani fela. Ebe ha base ba dumellane, ebe e tla be le hona ba isang mahadi ha ba ngwananyana. Mekgwa e tjhintjhile hana jwale. Mme nna hake bone, letho le fosahetseng ka sena. Empa feela ho bontsha hore le haholo jwalo re tlametse, re ne re be le hore re hopole hore re tswa kae.

Nna ke re re ka sola bophelo ba ditoropong, hore batjha e be ba lahlehetswe ke lerato le kgahleho ya setso. Ka ha bophelo ba hona jwale ba toropong, re se re sena kgahleho ya ho tseba kapa ya ho ithuta ka setso sa bo rona. Ka ha, ha ntse re ya re hola, ba qetelletse ba bile ba ba batjha. Ke hobane haba tloha ba bile ba tsebisitswe kapa ba rutuwe ka setso sa bo bona. Mme ha base ba hodile ba lebelletse hore ba be le lerato la setso la bo bona, empa ba sa tloha ba tsebile ka setso sa bo bona. Mme sena, re ka se sola ho bophelo ba ditoropong hore batjha ba lahlehelwe ke lerato le kgahleho ya setso.

Sesotho se re, o ka se sebeletse marena a mabedi. Morena o mong o tlo fokola. Ka ha ke dumela ka hore, dikerekeng, ho dumelwa hore o ka se o ka se dumele ho Modimo wa kgutla wa dumela ho badimo hape. E leng eo e qabanyang batho ba bangata puo ena. Ka hoo nna ke dumela hore o ka se sebeletse marena a mabedi. O tlametse o kgethe hore wena, o nka lehlakore le feng. Mme le hore o dumela ho ntho e feng. Ha ke dumele hore hona le ditumelo tse pedi tseo motho a ka dumelang ho tsona.

Ha hona le mekete, setjhabeng sa rona motseng mo. Re le Basotho re pheha dijo tse monate, tse masutsa. Jwalo ka malamohodu, ebe moo bo mme ba tla kopana teng ho hama malamohodu le ho a hlatswa. Ebe ba bang ba tla etsa, ho hlatswa hlooho dipitseng tse ntsho. Ebe ba dibidisa ba ya di pheha. Le papa e monate, e tla jelellwa ka dijelello tsena tse phehwang, tsa rona tsa setso.

Ee, ke nahana mmuso wa rona o nkella taba ena ka hloohong. Hobane mmuso o ntso o hahela batho di-RDP moo batlang ho dula teng, hore le bona ba be le bophelo bo botle. Ba ho fumana ditlhoko jwalo ka motlakase le metsi. Mmuso wa rona o etsa ka ho leka hohle hohle hore batho ba teng. Batho bohle ba fumana disebediso tsena.

Taba ena e nkutlwisa bohloko haholo ka ha, re lahla hore rona re bo mang. Ha re lebala ho bua puo ya bo rona, re qetella rese re sa hopole le hore puo ya bo rona e buuwa jwang. Ebe re qetella rese resa tsebe le setso sa bo rona, le ho hopola hore rona re bo mang. Le ha le ntho e ntle hore re tsebe dipuo tse ding. Empa ho bohlokwa hore rona, re itsebe hore rona re bo mang. Ka ho bua, le ho ikgantsha ka setso sa bo rona.